Cha, angikaze ngibhuke ukuhamba lapho, angikaze ngibhukhe ithikithi lebhasi elihamba amabanga amade ngesikole.

Kungakushintsha kakhulu lokho, uma abashayeli bazothola indlela abazoqeqeshwa ngayo ukushayela amabhasi, kanti futhi iholo labo uma lime kahle nabo bazokwazi ukuba basebenzele imindeni yabo ngendlela efanele. Akekho umuntu ozofuna ukushayela isinoma emgaqweni, uma azazi ukuba uhola kahle, akhone naye ukuba ajabulise owakhe umndeni. Kanti futhi nokuqeqeshwa kubalulekile ngoba abashayeli abaningi bamabhasi abazi kabanzi ngokushayela ibhasi. Yingakho uze uthole iy'ngozi ey'ningi ey'ngaka yingoba abaceceshiwe kanti futhi abaholelwa kahle, loko kubangela ukuba ney'ngozi. Ziyenzeke kakhulu.

Cha, angivumelani naloko, yingoba ukushiswa kwamasondo, lokho kwakha lento okuthiwa i-global warming, lapho kuyenza khona ukuba izwe lethu libhekane nezingqinamba zezulu ezingapheli. Kanti futhi lokho awuvezi kuyinto enhle ngoba kugcishe kusuka udlame phakathi kubantu labo abashisayo noma labo abatelelayo.

Kufanele wazi ukuba uzoba nenye indlela yokusebenzisa ukusebenzisa i-transport-i yokuba ikuthathe ikubeke emsebenzini ngaphandle kokuba usebenzise amabhasi. Kanti ungasebenzisa itekisi noma kunalo hlobo olusha lokuthi u-Bolt-e ukuze uzofika emsebenzini ngesikhathi esifanele.

Phela, ngihlangane nenye insizwa ngisesitimeleni, angitshela iy'ndaba zakhe ezibuhlungu. Loyo mfo loyo ukhala ngokukhulu, iy'nyembezi. Ukhala ngokuthi yena nje loko kwaba nguye nhlobo, akasalutholi uthando endlini, kanti futhi nomama endlini akasamunakile. Sekayasebenza bamuthanda inyanga beyiphela kuphela, kodwa uma inyanga iphakathi akabonwa endlini, kanti loko akumphathi kabi, futhi ufuna nokuzibulala, azibulale ngenxa yomukakhe, loyo lapho nabantwana bakhe endlini abasamlaleli nhlobo, uthi mekakhuluma nje, bavele bangamboni bavele bamphendule isinoma. Loko kuyinto emhlukumeze kakhulu, loyo mlisa.